Yho hayi andiyazi ndingaziva njani, andiyazi ndingaziva njani shame. But ndiyabawela ke ndiyenze loo nto leyo ndihlale ngaphandle kwe-smartphone imini yonke, ndive nyhani like ndiyicime. No, I guess andinova va nto. In fact ndinga-relieved, infact ndinga-relieved ingathi ndinga-relieved.

Okay we can just create iakhawunti for each and every one of us. Umntu abe neakhawunti yakhe like well not iakhawunti i-profile abe ne profile yakhe umntu. Umntu makabe ne-profile yakhe uyazi uba xana ubukele ii-movies okanye whatever programs ozithandayo ubukela ngelentuza ngeprofayile yakho.

UPuff Daddy sana kuthiwa akekho guilty ke ngoku, masiqale apho kuqala. They were just drying njee to smear i-reputation yalo mfana. Yhe! Hayi sana asiyazi inyani soze siyazi inyani. Ngoku bekuthiwa hayi wenze ntontoni heyi asiyazi mntakabawo imithetho yaseUnited States. Inene mntakabawo heyi! Mobumofi bakhe hayi asiyazi.

Yhu ha-a ayifikeleleki tu tu sana iseduru indawo kuqala idatha for abantu baseMzantsi Afrika, wesi ke ngoku if usezilalini emaphandleni. Yhu hayi ke, hayi ke akukho Wi-Fi dololo. Ndiphende kwi-cellular network nalapho yona i-cellular network ayikho caba yhu, ha-a too much too much mntakabawo. Sidinga idatha, hayi siyayidinga sana sidinga uSpaceX mntakabawo makaze uSpaceX Elon Mask.

Yho ndingaqala ngobhala izitori ezi-relevant, izitori ezi-relevant andiyazi andinguye nomfundi wephephandaba ke ngoku zange ndanguye nomfundi wephephandaba andiyazi. But I think izitori ezi-relevant I guess.

Hayi, kaloku ndingamkhomba kuVodacom, kuVodacom. Vodacom the best network. And ke ngoku shem uyakonekta okokoko and ke ngoku bayehla maan kwidatha. Ewe, as much as e-expensive because yho ha-a sana uyadura, but ke uyazama ke kwii-areas ezithile abe naloo just for ntontoni, ezaa nto zabo zi-cute, zimandi. Siyazithanda ezaa zinto, but yhu uyadura otherwise. Vodacom, the best network in South Africa.

Bangaseyiva ngohlobo loba kaloku mhlawumbi bathenge i-fibre, uyabo, and then ispidi mhlawumbi sibe phezulu sibe ngulo twenty mega bites per second. Then ke ngoku bangaseyiva ngohlobo loba bayidibanise laa mali abebezayithenga individual data baske babhatale iakhawunti yeWi-Fi. Then ngoku bangaseyiva kakhulu bangaseyiva than usebenzisa iilentuza iselula nton nton nethiwekhi baveske bafake iWi-Fi.

Hayi ayikho i-digital platform eMzantsi Afrika endiyaziyo ibikhe yasasaza ubuxoki. I-digital platform ekhoyo, i-digital news platform ekhoyo, hayi ayikho. Zonke ezaseMzantsi Afrika zisasaza iindaba ezi rayithi, akukho buxoki.

Ndingathenga idatha, ndingathenga idatha ngoba kulula ukukhonektha kwi-internet using i-cellular, i-celullar network. So ndingathenga idatha, nditshekishe ii-deals ezi-cheaper okanye ndithenge i-airtime. Normally ndithenga i-airtime and then ndijonge ke ngoku u-just for your town kaVodacom and then I buy those data and then ndikhonekthe ke ngoku via cellphone, cellphone network.

Andiboni bungozi bunobakhona mna xana wonke umntu enokufikelela kwiWi-Fi because i-connection to the internet is human right. I-UN iyenze uba mayibe yi-human right. I think wonke umntu emhlabeni should be connected to the internet.

UFacebook is more of a social network for friends, family and also businesses. Inintsi nje into eyenzeka kuFacebook but uLinkedIn is more professional. ULinkedIn is more professional like if you are gonna be hiring people you hire them though their LinkedIn profile okanye yha. So, uLinkedIn is more professional, uFacebook is more casual.